Izithiyo zolimi zingenza ukuxhumana kube nzima. Kodwa ngikunqobe lokhu ngokusebenzisa amagama alula, ukuthinta komzimba, gestures futhi nokusebenzisa ama-translation apps, ukuze ngiqonde omunye umuntu. Nami futhi ngalalela ngokucophelela, ngaphinde ngahlale ngibekezela, okwasiza ekwakheni ukuthembana, nokuxhumana naphezi kokuhluka kolimi.

Abanye abantu abasha bagcina isiko lamaZulu ngokwenza amasiko, ukukhuluma ulimi, nokuhlanganyela emicimbini yamasiko. Nokho, amathonya esimanje nobuchwepheshe kuye kwaholela abanye ukuba bamukele izindlela ezintsha zokuphila, ezingase zenze buthaka imikhuba yamasiko. Imizamo efana nokufundisa ngamasiko, umculo, nokuxoxa izindaba kusiza kakhulu ukugcina amagugu akwaZulu ephila ezizukulwaneni ezizayo.

Izingoma zomdabu nomculo kudala ukuxhumana okujulile kwemizwa, okuletha imizwa yokulangazelela, ukuziqhenya kanye nenjabulo. Izingoma zingikhumbuza imibuthano yomndeni, imikhosi nemicimbi yamasiko kusukela ebuntwaneni bami. Izigqi kanye nemiculo, ingenza ngizizwe ngixhumene nezimpande zami, ivusa izinkumbulo ezifudumele zokuxoxwa kwezindaba, ukudansa kanye nokuba ndawonye nomndeni wami.

Ukunikeza izingubo ezintsha endodeni eshintsha kusukela ebuntwaneni kuya ekubeni umuntu omdala, kufanekisela ukukhula, ukuvuthwa kanye nomthwalo wemfanelo. Kuphawula isimo sakhe esisha emphakathini, kubonisa ukuthi uzilungele izindima ezintsha nezinselele. Izembatho zikhombisa ubuyena nenhlonipho, ziqinisa uhambo lwakhe lobudoda nendawo yakhe emphakathini.

Mina ngicabanga ukuthi kusabalulekile ukukhokha ilobolo. Isiko lokukhokha ilobolo lisaqhutshwa emasikweni amaningi. Kodwa ukubaluleka kwalo esikhathini samanje kuyaphikiswana, abanye bakubheka njengendlela yokuhlonipha isiko nokuqinisa izibopho zomkhaya. Kuyilapho abanye benomuzwa wokuthi kungase kube umthwalo ongokwezimali noma okuphelelwe yisikhathi. Kwezinye izimo imikhuba yokulobola iye yashintsha yaba ingokomfanekiso, igxile ekuhloniphaneni esikhundleni sokuwhebelana ngezinto ezibonakalayo.

Amadoda nobaba kufanele badlale indima yothando, ukweseka, kanye nomthwalo wemfanelo emishadweni yabo. Kufanele babe abalingani ekuthathweni kwezinqumo, abahlinzeki, nabavikeli, kuyilapho benikeza ukwesekelwa ngokozwelo nenhlonipho kwabashade nabo. Ukuba nengxenye ngenkuthalo emisebenzini yokukhulisa izingane nemisebenzi yasekhaya, kusiza ekwakheni isimo somkhaya, esinokulinganisela nesijabulisayo.